Mme dikomporo di ya mpontsha hore ha o maemong a matle hore re ka o thusa ho o fa karete ya ho reka ka sekoloto. Ho na le dikoloto tse leng hore di setse morao tseo o tlamehang ho di patala pele re ka o fa karete ena o e hlokang. Tsatsing la kajeno kene ke kopa, o patale dikoloto tseo pele o qete ha o qetile o kgutlele ho rona. Re tlatla re o thusa re bona hore re thusa jwang o kgone ho thola karete ya ho reka ka sekoloto. Ke kopa tshwarelo hore tsatsing la kajeno nka se kgone ho thusa ka seo se batlang.

Molekane wa ka selemo se tlang ditifiso tsa ho reka ka sekoloto di tlo phahama hodima ntse di phahame hona jwale tje nahana di tlo phahama hakakang he ene seo se tlo re ama haholo ke nahana hore ho molemo re nke tjhelete ya rona re lo e beha dibankeng. Ha qeta moo e nngwe re invest-e re kgone ho fumana tswala tswala eo e tlo re thusa hore re reke ntho tse re di hlokang tsena le ho re di hloka hona jwale, empa re tla tlameha hore re mamele. Re se ka di thola ka nako e leng hore re re lebelletse ho di thola ka yona. Ho molemo ke hore re tlo di thola ebile re tlo di thola re sebedisitse tjhelete e leng hore e tlase haholo hona le hore re lo reka ka sekoloto.

Dumelang hle ke na le bothata ke ya tshepa le hore le ka nthusa kgale. Ke sebetsa le banka ena ya lona ke hloka karete ya ho reka ka sekoloto. Empa lebitso laka le lebe ke ne ke botsa hore na le ka kgona ho nthusa na kapa ha nka patala dikoloto tseo ke nang le tsona bonyenyane bo itseng le ka kgona ho nthusa na?

Molekane wa ka ditekanyetso tsa ho reka ka sekoloto tsa rona di tlase haholo, mme hona jwale tje re hloka setofo se seholo re tlameha ho ya mane neng re lo phamisa ditekanyetso tse leng hore ba re file tsona e be tse phahameng hore re kgone ho reka setofo sena.

Motswalle ke ya o kgothaletsa ho bula karete ena ya ho reka ka sekoloto e tlo o thusa ho reka ntho tseo o di batlang le tseo di hlokang ka nako eo o e batlang mme o tla patala sekoloto ha mmamorao e tlo o thusa le hore credit score ya hao e be maemong a hantle a phahameng.

Dumelang ke kopa thuso bekeng tse pedi tse fetileng ke kentse kopo ya ho bula karete ya ho reka ka sekoloto empa le hona jwale ha le so mphe karabo. Ke kopa thuso ho tseba hore na ke tla kgona ho fumana karete eo kapa tjhe.

Keletso ya ka ho motho a maemong ana ke hore a ye mabenkeleng a diaparo a botse hore na ba mo dumella na hore a ka reka na ho bona haeba ba mo dumella ba mo bulele account moo a reke ka sekolong a nna a patale kgwedi le kgwedi ho ya ka tumellano tsa bona. nna reke a patale hore a bane le credit score Ha nako e ya o tlo kgona hore a etse sekoloto dibakeng tse ding hobane ba tlo kgona ho bona hore o patala hantle.

Banka ha e fumana hore o kgola tjhelete e nyenyane ha e o kadime tjhelete hobane ya elellwa hore ha e o fa tjhelete e ngata o ke kebe wa kgona ho e patala ho ya ka mokgolo wa hao. Hobane motho o na le ditlhoko tsa tsa lelapa tse leng hore tlamehile a di phethahatse mme tjhelete e salang ke e nyenyane haholo hore a ka patala dikoloto ka yona, mme banka ha e batle hore e o imetse eo fe dikoloto tseo kekeng wa kgona ho di patala.

Ngwaneso hore o kgone ho fumana karete ena ya ho reka ka sekoloto o tlamehile o tle le pampiri ya bukana ya hao ya boitsebiso e certified weng lengolo le hlahisitseng nomoro ya moo o tswang teng, o dulang teng o ka ya ho lekhanselara kapa o sebedise leo e leng hore o lo thola ho tswa mabenkeleng o rekang ho ona. O hloka hape hore o tle le dipampiri tse hlahisang hore o kgola bokae tsa dikgwedi tse tharo tse fetileng.

Ausi kopo ya hao ya ho thola karete ya ho reka ka sekoloto ho ya atleha hobane ba re credit score ya hao ha e maemong a matle, credit score e hlalosa hore ha ba na bonnete ba hore ba ka o tshepa hore ha ba o fa dintho ka sekoloto, o tlo tla o di patala.

Moreki ke o kgothaletsa hore o nno reke ka sekoloto o patale ka tsela e leng hore re dumellane ka yona le nako eo le dumellaneng ka yona ntho eo o tlo o thusa hore credit score ya hao e phahame.

Dumelang ke kopa le nhlalosetse ke na le account e nang le overdraft tjhelete ya ka kgwedi le kgwedi e dula e hula e hula, ke kopa le Nhlalosetse hore ho etsahalang hang hobane nna ha hona ditokomane tse ileng ka di ingodisa kapa ka dumellana le lona ka tsona hore ke tlo tla ke hulelwa tjhelete. Ke kopa le nhlalosetse ho etsahalang ke kopa le tjhelete ya ka e kgutlele bankeng.

molekane wa ka ke kopa hore re bule account ya overdraft e re kgone ho thusa re fumane tjhelete ya hore re ise Pink sekolong re tlatla re e patala ka mmamorao hobane re ya e hloka haholo tjhelete ena.

Dumelang ha ke utlwisisi hle ke kopa thuso ya lona, hore le ha e le hantle le nhlalosetse hore bothata ke eng diphahello tse leng tifisong tsona di phahame haholo nna le lona hara dumellana ka tjhelete e kanakana ene. Sena se nketsetsa mathata hobane ho na le dibanka tse ding tse tlamehileng di hule tjhelete ya yona empa tjhelete boholo ba yona e ya ho lona. Ha ke kgone ho kwala mabaka a mang a ka ke kopa le nhlalosetse hore ha ele hantle ke patala eng e kana kana.